Motswalle ho bohlokwa haholo ho boloka tjhelete, mme sena o ka se etsa ka ho ipulela account e leng hore e tla o tswallela hantle, hore o kgone hore ha matsatsi a se a le bohloko, o kgone hore o late tjhelete ya hao.

Account ke moo e leng hore o beha tjhelete ya hao kapa o fumana tjhelete ya ho tswa mosebetsing moo e leng hore o sebetsa teng. Ha e be o batla ho e bula, o lokela ho ya bankeng eo e leng hore kea kgetho ya hao, o lokela ho ba le lengolo la hao la tlhaho kapo pasa ebe o ba le lengolo la moo o dulang.

Motho ya itshebetsang o lokela ho ntsha tjhelete pokothong ya hae hore a kgone ho patala ngaka.

Ho bohlokwa haholo ho bula karete ya sekoloto, hobane e ka o thusa wa ba le seo re se bitsang ka hore ke credit score.

Ho re o kgona ho ba le app ya banka o lokela ho ya Playstore, o download-e app ya banka, e be o kenya mabitso le di-password tsohle tsa hao, e be wa qeta hee ebe o kgona ho ba le app ya banka founung ya hao.

Phapang pakeng tsa sena ke eo e leng hore maemo a muruo wa naha ha hantle, ke ka hoo ho tla sebediswa tswala ya motho hore maemo a moruo wa naha a be hantle.

O ka kgona ho romela nkgono wa hae tjhelete bankeng ha sena banka, o ka kgona ho mo romella yona Shoprite kapa mabenkeleng ohle e leng bo Boxer, Pick n Pay, jwalo jwalo, mme nkgono wa hae yena o tla ya a fihle a ntshe tjhelete.

Kea le dumedisa moo bankeng. Ke na le tletlebo hobane ke ile ka bula account ya sekoloto mo e leng ho re nka kgona ho fuwa sekoloto. Empa ha ke soka ke se fumana, ha ke soka ke fumana account eo. Ke kopa ho tseba hore e be seo se bakwa ke eng.

Ee, kannete ke bona ba ja tjhelete ya bona ya pension-e hantle hobane, ho na le moo e leng hore ba beha tjhelete ya ha mathata a sa le teng, ba patala di-funeral cover jwalo jwalo.

Hore o fumane PIN ya hao, re tlo lokela hore re tobetse moo e leng o se o lebetse PIN ya hao, e be hee re ngola PIN ya hao e ntjha ka tsela eo, o tla kgona ho fumana PIN ya hao.

Ee, ke na le ho sebedisa monyetla wa ho feta tekano ha ke hlahetswe ke tshohanyetso, hobane kannete e be e le hore ke hloka tjhelete ena ka potlako.

Kea o dumedisa. Ke kopa ho botsa hore ke metjha e feng eo nka e nkang ha ke batla ho eketsa di-beneficiary.

Atjhe, ke kgotsofetse haholo ka dintlha tsa tlhatlhobo ya mokitlane wa ka, ho ba hwa bontsha hore ke patala dikoloto tsa ka ka nako.

Atjhe, nka se amohele, hobane ka nnete e nka tjhelete e ngata ho tswa ho nna.

Nkgono o ka kgona ho reka moya ka mohala wa hao, o sebedisa banka ya hao, mo e leng hore o kgona ho o kadima tjhelete mono, e be hee o kgona ho thola moya.

Dinomoro tsa OTP di bohlokwa haholo, hobane ke tsona tseo e leng hore wa di hloka ha o tlo ntsha tjhelete ya hao.

Mehleng ya hona jwale o a kgona ho ka patala sekolo o sebedisa app ya banka ya hao, e leng hore o na le yona founung.

Ke na le tjhelete eo e leng hore ke fumana ka mehla le matsatsi hobane, ke a itshebetsa ke na le kgwebo ya ka.

Ka mobile banking app o ka kgona ho patala DSTV, re kgona ho reka motlakase, re kgona ho patala di-funeral cover jwalo jwalo.

Seo ke neng nka se tjhentjha, ke hore ka nnete kea bona, hore ae batho kannete, sena se ba nkela tjhelete e ngata.

Tjhe, ha ke bone phapang ha ke bapisa le ya kgwedi le kgwedi, hobane e bonahala e sa tshwana.

Atjhe, ka nnete ke na le dikoloto tse leng hore di salletse morao, tse leng hore ke tlameha hore ke di qetelle. Ntle le moo di tla nkenyang mathateng.

Kannete ha ntse ke sheba founung ya ka mona, ke fumana hore ho na le motho e leng hore o ntsa nka tjhelete ka bomenemene bankeng ya ka. Ke batla ho tseba hore na ke metjha e feng, e nkang hore nka etsa hore motho enwa a ska kgona ho nka tjhelete bankeng mane.

Kea le dumedisa. Ke founa bakeng sa ho kenya tletlebo, e leng hore ha ke so fumane tjhelete ya ka ya ho tswa ho UIF. Ke kopa ho botsa hore na e be jwale ke metjha e feng e nka e nkang hore ke kgone ho e fumana.